Into engakusiza ukuba zonke izithombe osuke uzithwebulile kumele ucele, usebenzise ithuba le-social media ukuba ucele bekusherele, ukuba ikwazi ukubonwa yiningi labantu kungagcini nje ubonwa yilabo kuphela abakwaziyo, kepha igcine libonwa ihlalele emathubeni lokuba lize libonwe, kuze imikhiqizo yakho ibonwe yilabo abangabanesidingo sakho, bewuthande umsebenzi wakho, bekuthathe ngenxa yakho.

Ngizithele phezu kwenye ividiyo, ngibona umuntu ezivocavoca, egqugquzela ukuba sizivocavoce, ngenxa yempilo ukuba sikwazi ukugqugquzela impilo engcono ngokomzimba. Ngiyizamile, okuhle ijwayelekile, futhi kube lula, futhi ngikwazile nami ukuba ngiyi-understand-e ngingedwa, ngingadinge sizo, ngingadinge sizo komunye umuntu. Yingakho ngiyithandile, futhi ngisazophinda ngiqhubeke ngilokhe ngiyizama, ngiyisebenzisa ngoba ngiwuzwile umzimba wami uhambisana nayo, futhi kungenzima kakhulu ukuba ngikwazi ukuyenza, ngingedwa ekhaya.

Bengingathatha iphepha ngikhande uhlu lwezinsuku, namagama ukuthi ngosuku oluthize ubani okhethayo, usuku olulandelayo kukhethe omunye, olwesithathu usuke liphinde likhethe omunye. Ngokwenzanjalo ngiqinisekisa ukuba wonke umuntu ubanethuba, futhi naye ugcine kube khona into ayithandayo yena eyenziwa yiwo wonke umuntu. Kungabi ukuthi kwenziwa into eyodwa, kungabi ukuthi kwenziwa into ethandwa ngumuntu oyedwa, ekubeni nabanye bekhona bengafaka imibono yabo.

Ngingathi uma ngabe kukhona into oyithandayo, iqophe ngefoni ukwazi ukuba kubonakale iyifilimu, bese uyayiphosa kulokhu esikubiza ngokuthi i-social media. I-social media izobe isisabalisisa umsebenzi wakho. Kwabayithandayo leyonto leyo siyibiza nge-content. Abayithandayo bazophinde futhi belokhe begqugquzela bebuya bezocela ukubona okunye futhi, begqugquzeleka kwanabo ukuba bebone okunye. Ngalokho ungagcina ukwazi ukuthi ukhande imali ngento oyithandayo.

Buka uhlobo labangani ukuthi bathanda ini, nakuphi abakuthandi. Ubuke ukuba ama-strength abo akephi, uzobe usukhetha-ke ukuthi othize nothize oqinile kuleyo ndima, umfake kuyona, bese ukuthi kulo omunye nomunye ongaqinile kuleyo ndima, ungamfaki kuyo, kepha naye ukwazi ukumkhathela yena la aqine ngakhona naye azokwazi ukuzithemba, futhi ajabule ngakhona. Ngokwenzenjalo, wonke umuntu uzokwazi ukujabula, futhi wonke umuntu akwazi ukuyithakasela nanoma ngabe yini leyo esuke iyenziwa.

Umfundi akudingi ukuba athuthukiswe ngokwengqondo kuphela, kepha nanokuzivocavoca ngokomzimba nalokho kubalulekile. Ngokuba akusibo bonke abafundi. Kubalulekile ukwazi ukuthi akusibo bonke abafundi abaphiwe ngokomqondo, abanye baphiwe ngokwezemidlalo, abanye baphiwe ngokwamandla, abanye baphiwe ngokwemicabango. So, ukuze kukwazi ukuthi abafundi bonke baneliseleke, futhi si-understand-e ukuthi bonke abafundi kunento ekuthiwa i-holistic growth. So, yingakho nalolu hlobo lokufunda nokukhula lubalulekile.

One, uyaqikelela ukuba ikhona into ekuthiwa i-fairness phakathi kwabadlali bakho. Two, qinisekisa ukuthi bonke abadlali abasuke bekhona, ikhona igunya, igunya nendima abayidlalayo ukuze bazizwe beyingxenye yaleyo-team or yaleyonkundla. Three, gqugquzela abadlali bakho, or abafundi bakho ukuba benze kangcono ngale ndlela ebebenza ngayo ngayizolo, ukuze bekwazi ukuthuthuka kuleli zinga abebekulo, if kuwukuthi banesifiso sokuphumelela kangcono kunalokho ababekwenza izolo.